Fa o na le bolwetsi jwa sukiri o ka lemoga ka matshwao a a akaretsang go ntsha metsi gangwe le gape, go nyorwa thata, go tshwara ke tlala gangwe le gape, go ota, go . Mme dikgato tse o tshwanetseng go di tsaya ke go dira diteko tsa madi, go ja dijo tse di siameng, go dirisa insulin fa o na le bolwetsi jwa sukiri .

Go oketsa ditirelo tsa tleliniki e e tsamayang, go tokafatsa tshedimosetso, go dira diteko tse dikgolo, go dirisana le ditheo tsa puso le tse di seng tsa puso go oketsa ditirelo tsa yona. E ka dirisana le bo masepala le mabenkele a di-spaza go naya ditirelo tse di botlhokwa kwa bathong ba selegae.

Gore go seka ga nna le boferefere mo ditirelong tsa boitekanelo, thuto e e tsamaisanang le boitekanelo e ka thusa batho go itse ka ditlhoko tsa boitekanelo. Jang ba ka kgona go dira gore ditirelo di seka tsa nna le boferefere, go tsamaisa di kgolaganyo le ditlhaeletsano magareng ga puso le bobega dikgang go ka thusa go tlhaloganyegang maikaelelo a puso le go fatlhosa bobega dikgang mo go rotloetseng ditokologo e rotloetsang baagi. Go netefatsa gore batho ba na le ditshwanelo tsa motheo go ka thusa gore ditirelo di seke tsa nna le boferefere ka go tlhomamisa gore batho ba babalesegile ka dinako tsotlhe.

Bolwetsi jwa sukiri bo ka lemogiwa ka matshwao a latelang, mme ona a akaretsa go ntsha metsi gangwe le gape.

Thekenoloji e ka nna le seabe se segolo mo go direng gore gonne le puisano le tirisano mmogo magareng ga dingaka tsa setso le badiri ba tleliniki. Ka jalo go tlhokega go dirisiwa ga khomputara le inthanete cellular founu le thekenoloji ya dijithale gore go nne le puisano magareng ga dingaka le badiri ba tleliniki.

Diokobatsi tsa maiterelo di ama botsogo jwa batho ka tsela e e kotsi. Di ka tlisa dikotsi tsa boboko, tsa go akanya le tsa go laola mesifa. Diokobatsi dingwe jaaka ecstasy di senya methapo ya boboko le difokotsa di dira gore motho a tshwenye, a tshwenyege thata mo maikutlong le a lebale. Dikgato tsa go thibela go anama ga diokobatsi, thuto le tlhaloganyo mabapi le dikotsi tsa diokobatsi, tlhokomelo ya batsadi, tiro ya community, tlhotlheletso ya motheo.

Lefapha la tsa pholo le ka rulaganya se namela go latelela batsofe kwa magaeng a bona, go ba lata go ba isa kwa dipetlele gore le bona ba kgone go fumana thuso ka tsa pholo.

Thekenoloji e ka dirisiwa go tokafatsa botsogo le go fokotsa go tlala ga batho kwa dikokelong, mme batho ba ka dirisa go lebelela kgotsa go tlhola gore matsatsi a bona a go tlholwa ke ngaka a neng le gore melemo ya bona e teng kwa bookelong. Ka jalo se se ka fokotsa palo ya batho kwa dikokelong di le dintsi.

Go ja dijo tse di nang le dikotla le go itshidilola mo mmeleng go na le seabe se segolo thata mo mothong ka jalo motho o tshwanetse go itshola a itekanetse mme fa o na le bolwetsi jo bo sa foleng, o tshwanetse ke go etela bookelo jo bo gaufi le wena go fumana pholo.

Difilimi le thelebišhene ke metswedi e e bontshang banna ba ba tshwereng ke malwetse a a sa foleng. Dipapatso, kalafi ya ngaka le tshedimosetso ya baebele.

Maitemogelo a me mo ntlheng eno ke gore le nna ke ile ka itemogela ditlamorago tsa go opiwa ke tlhogo mo nakong e telele mme ka jalo ke ne ka ya go etela ngaka go bona thuso.

Dilo tse di dirang gore go nne le pharologano magareng ga ditleliniki le maokelo a poraefete le a setšhaba di akaretsa, tsamaiso ya poraefete e na le madi a a kwa godimo go feta ya setšhaba, ditlamelo tsa poraefete di na le boleng jo bo kwa godimo. Tsamaiso ya poraefete e tsamaisiwa ke madi a poraefete e tsamaisiwang ke beng ba poraefete.

Bolwetsi jwa sukiri bo ka lemogiwa ka matshwao a a latelang go tshwarwa ke lenyora, go tshwara ke tlala thata, go ba babiwa ke letlalo le go ikutlwa o lapile ka dinako di le dintsi. Mme bona bo ka okafadiwa ka go ja dijo tse di siameng, go itshidila, go nwa melemo le go etela ngaka.

Ditsela tseo di ka ba thusang go ba tshegetsa mo mmeleng le mo maikutlong tsona di ama tshegetso ya maikutlo le mo monagano, go.

Ee, ke kopa go araba ka boineelo. Go nna le kgobo e e amanang le kalafi kgotsa melemo ya boitekanelo jwa tlhaloganyo ke sengwe se se botlhokwa go buiwa ka sone. Nna kgotsa motho yo ke mo itseng o kile a itemogela seno, mme selo se segolo ke gore re ithute gore go batla thuso ga se bokoa ke maatla.

Go leboga thuso e e ntseng jalo segolobogolo fa e pholositse botshelo jwa gago ke sengwe se se tshwanetseng seriti le boineelo. Fa bookelo bo romela motho kwa lefelong le le siameng go bontsha tirisano mmogo ya nnete mo tlhokomelong ya pholo le tlhokomelo e ikanyegang. Mokgwa o o ka lebegang ka o ne o ka nna jaana molaetsa wa tebogo go tswa boteng jwa pelo ya gago.